Tsena tsa setso, ke di sebedisa haholo mahlokong a itseng. Jwalo ka mala, sefuba, hlooho e opang. Le ona ho ferekana kapa ho tsekela ka matsatsi a mang. Di tholahala ha bonolo, ditlamatlameng tse kguwa thoteng. Tsena kaofela di ile tsang ruta hore, le nakong e ntse re hola ka yona. Re hodiswa, pele ho ba le tsona dipidisi tsena tse re tlwaetseng hodinwa tsa sekgowa. Ho no ntso na le pheko le tsela e kgonang hore fodisa. E ne se na tsela ya hore ebe re hloka ho ya ditoropong tse kgolo ho fumana pheko ya maphelo a rona, le mmele ya rona.

Ka record. Mafu a batsofe ba rona, ha e sa le a tla fola ha bonolo. Ka baka la ho hola le botsofadi. Jwale tsela e bobebe, e se le hore nne ba hlokomeleha hantle. Ka tsela ya hore, ba hlapiswe ka nako. Ba je ka nako, ba je dijo tse hantle tse ba tshwanetseng. Ba hlokomelwe hape le ka tsela hore ke ba iswe ka ntle ba hahlwe ke moya dipakeng, le hona dikerekeng. Hore nne ba hlabolleha meyeng ya bona.

Ho bohlokwa haholo, hore baimana ba tsamaye clinic. Bakeng la hore haholo bana ba se ntse ba tlo hlaha, e se kaba bana ba sa itekanelang ho sa tsejwe. E sekaba bana ba sa tlo holang ka tsela e phethahetseng jwalo seka mehleng ya pele ho sa tlo kgona ho tsebahala. Ba fumane le di-vitamin, le di aha mmele tse hlokang hore ba di je, e sa le nako e nepahetseng. Pele mathata kapa malwetse a ka ba atamela. Ka ho fitisisa, ho hlokahala hore ba tsebe. Ha e kaba ho na le mathata, a hla qojwe ho sa na le nako.

Nka kgotsofala haholo ho ya ngakeng ya private. Hobane ngakeng ya private ke nkuwa hanghang, ke thuswe hanghang. Ke be ke fuwe pheko ya ka hanghang ya hore ekabe ke tshwerwe ke eng kapa lefu leo le ka beng le apere ke le feng ka nako eo. Bophelo bo tla ha nngwe. Ho ja mara, di-clinic le di-hospital kapa dipetlele di le teng tsa public. Re tletse re le bangata, re hloka pheko, re hloka thuso re le bangata. Jwale ha ke kgona ho thusahala ka pelenyana ka mokgwa o nka kgonang hore bophelo bo tsebe ho tswela pele. Nka nka monyetla oo, ho ja o mpatla tjhelete e e tlabeng ho kena lona ka nako eo kapa e ke sa kgoneng hore ke ntshe. Ho betere hore ke ye sepetleleng kapo ngakeng ya private.

Ke shopong ya moriana. Ke fumana dipidisi tse ngaka e itseng ke dibatle, empa theko ya yona e hodimo haholo. Ke qala ho bona hore shopong ya meriana, ho rekisa dipidisi tsa hlooho. Empa tsela e turang ka yona Jo! Ya makatsa.

Dipetlele tsena tse ke tswang ho tsona, ha di hantle hohang. Ha di nthabisi. Ebile le maemo a tsona, ha a hantle hohang. Ho nahana hore dipetleleng tse ho sebetsa batho, ho alafuwa batho ba kulang moo, ho makatsa haholo. Ebile ka mokgwa oo ke ikutlwang ka teng. Ke ikutlwa ke maketse hore, ho ntso ho na le batho ba ntse ba kgona hore ba thusahale dipetleleng tsa maemo a tje ka tlasa mmuso wa rona e re phelang ho ona wa South Africa. Taba enana e hlabile haholo, e nkutlwisitse bohloko haholo. Hobane ha se ka mokgwa oo sepetlele se tshwanetseng hore sene se bue monyetla wa hore se tswele pele se thuse batho. Ba tlasa maemo a tjenana.

Tshebeletso tsa sebaka sa mmuso, di utlwisa bohloko. Hobane o iphumana ka matsatsi a mangata, o sa thusahala jwalo ha o ka lakatsa kapa ka ka mokgwa o tsebang ho tshwanetse ba teng. Ho na le ho fumana ka matsatsi a mangata sebaka se le teng. Batho ba ka thuswa ebile o hirile batho ba lekaneng ba ka etsang mosebetsi. Empa boitshwaro ba rona, maelana le mesebetsi eo re o etsang wa mmuso, ha ho tshwane bakeng la batho kaofela. Ebile batho ha ba sebetse ka ho rata mosebetsi wa bona kaofela. Taba enana e boima, e etsa setjhaba sa bo rona se qetelle se fokotseha ho sa hlokahale ka tsela tse le ntho se sa hlokahaleng.